Iindlela esinokugcina ngayo ucwangcisontsapho kukuba sihlale sibakhumbuza abantwana bethu ukuba bangobani. Yonke into esiyenzayo sihlale sibabalisela ngezinto ezazisenzeka mandulo siziqhathanisa nezinto ezenzeka kwimihla esiphila kuyo ngoku.

Xa iivenkile eziqhelekileyo zinokuthengisa amayeza asekhemesi ingaluncedo kakhulu kuba kaloku ezinye , ngamanye amaxesha asikwazi ukuyofika kwiikhemesi ngexesha kuba iyeza uzube ulidinga ngelo xesha. Xa anokuthengiswa kwiivenkile zasezilalini kungaluncedo kakhulu.

Wayesoloko enezinto athi xa ezityile zingamphathi kakuhle emzimbeni, umzekelo iCoca Cola. Kwakumele athi xa eza kusela iCoca Cola kufuneka uba makayixaxe ngamanzi. Xa esiya kwezonyango kulapho wafumanisa khona ukuba unesi sifo.

URhulumente angancedisa ngokuba akhethe abona bantu abathembileyo, abasuse ngokwakhe ukuba mabeze kujonga bazokujongana nokutya ezikolweni. Kungasuswa ootitshala kuba kaloku bona bahlele bejonge inzuzo esalayo epokothweni zabo.

Kufuneka sazi ukubaluleka kwabantu kuqala. Umntu onesi sifo akohlukanga kumntu ongenaso, nto nje kufuneka sihlale sihlukane nocalucalulo. Kufuneka sihlale sibakhumbuza ukuba nabo bangabantu singathi hayi kuba benesisifo kumele sibabekele bucala kwabanye abantu.

Umntu owenze ulwaluko lwamadoda akukhawulezi yena ukufumana ezi zifo zosulela ngezesondo, kuba kaloku ukususwa kwejwabi lakhe kwehlisa izinga lokufumana izifo.

Ukungahlolwa komntu okhulelweyo ngugqirha kuyawenza umonakalo omkhulu kwaye kubekwa ubomi bomntwana kunye nobukamama womntwana emngciphekweni. Yiloo nto kubalulekile ukuba xa ungumntu okhulelweyo dibana nogqirha. Nokuba uyazifihla ukuba ukhulelwe kodwa awukwazi ukuzifihla kugqirha.

Olwam uluvo kukuba asikho isidingo sokuba umntu asebenzise iziyobisi xa ebhekene neengxaki zakhe .

Abantu abaphila nogawulayo kumele bahlale bethatha amapilisi wabo usuku nosuku ukuze bahlale bephila ixesha elide .

Ukuba kude kwesibhedlele yeyona ngxaki sibhekene nayo apha ezilalini, kuba kaloku uyakwazi ukusuka apha uzixelela ukuba uyolanda amayeza esibhedlele kanti uzawuthi xa ufika ungawafumani loo mayeza kwaye nendlela oyihambileyo ibe inde kakhulu.

Ewe, iyasebenzisana kakhulu kwaye inomthelela omhle kakhulu kuba kaloku kuthiwa kususa umoya wakhe kuwe esiqwini. Xa ingenziwanga loo nto ikubangela uba ube namabhadi okanye ungabi ngumntu ofane abe nentlahla kuyo yonke into.

Mntana wam, ukutshaya akuyo nto ekuncedisayo kule minyaka unayo nokuba ibingaphezulu na kule unayo ngoku, kuba kaloku xa ungumntu osebenzisa iziyobisi ekule minyaka uzawuthi uhlanganisa amashumi amabini kube sekukubi kakhulu. Kubalulekile ukuba xa uyintombazana uzazi izinto omawuzenze nomawungazenzi. Kubalulekile ukuhlala uzigcinile uziqoqe ube ngumntwana othobekileyo. Ukushaya iziyobisi akuyonto ungazigqagxisa ngayo njengangoku.

Kule mihla siphila kuyo esi sifo asisadalwa kukukhula komntu ngokweminyaka. Siyenzeka nakubantu abangaphantsi kule yakho iminyaka. Kubalulekile ukuba wenze isiqiniseko sokuthatha amayeza akho ukuze uzandizisele iintsuku zakho zokuphila emhlabeni. Loo nto ingakwenzela ukuba uzifumanise sele ungumntu ophila ixesha elide.

Iinkonzo zokululeko zibaluleke kakhulu kwiikliniki ezihamba kuzo kuba kaloku xa ulixhoba uba nayo indawo yokuncedakala kwaye uyakwazi ukuncedakala ube ungamazi nomntu okuncedayo. Kulula futhi nokukhupha ingxaki yakho obhekene nayo emva ukuze uba ube lixhoba. Kubalulekile ukuba xa ulixhoba qiniseka ngokuhamba ikliniki ukuze ufumane uncedo neengcebiso ezibalulekileyo.

Ndake ndadibana naye imeko engalindelekanga kuba kaloku ukufaka imaskhi akuyonto endake ndadibana nayo ngaphambilini. Kwaye yayiyeyona nto yayisenza sizibone singabantu abagulayo sonke kuba asiyazi noyena ugulayo noyena ungaguliyo ngulo bhubhane weCOVID-nineteen. Yiloo nto ke yasenza sabonakala singabantu abanxungupheleyo, sasingathi sivalelwe nje kwilizwe .

Ucwangciselontsapho lubalulekile kakhulu kubantu basetyhini uba abantwana kunye neentsapho ngobuninzi bazo, kuba kaloku iinkolelo zesiNtu zidlala indima enkulu ekuhlaleni kwaye ucwangciselo lwenza umahluko kubantu.

Singabancedisa ngokuba siqale ngaba bangakhubazekanga sibafundise indlela yokujongana naba bakhubazekileyo, kuba kaloku umntu okhubazekileyo nongakhubazekanga awukho umahluko qha yindlela abonakala ngayo le iyingxaki. Yiloo nto kubalulekile ukuba wonke umntu kufuneke aphathwe ngokufanayo, ngokulinganayo, ucalucalulo malubekwe ecaleni.

Eyona ndawo ungafaka kuyo isikhalazo sokuthengiswa kwamachiza angekho mthethweni kusemapoliseni, enze isiqiniseko sokuba ufaka lonke ulwazi oludingekayo.

Ukungathathi ntweni kunegalelo elibi kakhulu kwizibhedlela ezigcina abantu abadala kuba kaloku bona abanayo indlela yokubaphatha abo bantu babagcinayo. Yiloo nto kufuneka umntu ngamnye enze isiqiniseko sokuba xa ekhula ufumana umsebenzi owona uzokwazi ukugcina usapho lwakhe kwiindawo ezifaneleyo.

Uxinzelelo lwasemva kokubeleka lolona lunzima kakhulu kuba unintsi lwabantu alinalwazi lwezinto ezenzekayo emveni kokuba ubelekile, nokunakekela usana.

Okwakuhlanjwa komntu emveni kokuba eswelekelwe nalo lolunye ingxenye yesithethe kuba abantu abanintsi bayakholelwa kakhulu kuzo.

Abantu bayathanda ke ukuthi xa iingxaki zabo zingahambi kakuhle baqale bafune izicwangciselo kuba kaloku bacingela ukuba yonke into ilunga phantsi kwazo.

Xa ndifika esibhedlela okanye ekliniki ndingena noba kukomphi na ugqirha okhoyo kuba kaloku andikwazi ukufike ndifune othandwa ndim. Baninzi abantu abadinga ukungena kugqirha, abanye banesigulo esingaphezulu nakweso sam ndisiyeleyo.